Kumele uba ibenzela lula kodwa emaxesheni amaninzi baye bazifumanise besengxakini kwasa bona, isikakhulu xa kusiliwa okanye kungekho sivisiswano. Ndicinga ukuba abona bantu ababasengozini kuqala ngabakhweli kunye nabaqhubi. Aba aba aba aba abangabanikazi bona ngabo mhlawumbi abangavaniyo ichaphazele ke ngoku abaqhubi kunye nabakhweli.

Into sendisuka uyibona mna yinto yoxabanela umntu ofuna ukhwela zibe zime zimbini iiteksi, zihlale ke ngoku kuxatyanwe, kuthukwane. Bade ke ngoku babe betsalatsalana nalo mntu ofuna ukukhwela, ibe ke ngoku inguye osesiphakathini sengxabano angayazi noyazi. Yinto esendisuka uyibona mna isenzeka leyo, abantu besendleleni eya emsebenzini.

Andinova kamnandi, kodwa into endinoyenza ndinobuza mhlawumbi intoba okay mhlawumbi into emasiyenze masibuyiseleni zonke ezi mali ezibhatelweyo then umntu aphinde azibuyisele kudrayiva. Sikwazi ubala into yoba kushota phi and kushota ngamalini.

Mna ndingayibuza kulo mntu endihleli ecaleni kwakhe into yoba yimalini iteksi eya endaweni ethile isuka endaweni ethile, uzenzela lula. Kuba ngaphandle uba ndihleli phambili ecakwadrayiva ndingambuza yena ngokwam kuba naku sele elapha. Ukuba ndihleli ngasemva andinode ndikhwaze ndibuze yena kukho abantu abakufutshane.

Kungenzeka mhlawumbi kwandiswe iibhasi okanye kubekho ii-shuttles ezithile, ngakumbi kwiindlela ezingathi zinde okanye iindawo apho ababonayo intoba xa umntu sehlile mhlawumbi eteksini noko unohambo olude okanye kufuneke awele indlela ende ukuze afike kwindawo ezi zinempangelo khona okanye iibhilidi khona, izakhiwo zasemsebenzini.

Ndiye ndingazivi kakuhle, kodwa ndiye ndiyazi nentoba ngamanye amaxesha xa ubona iingxabano zisenzeka le kude ungeyongxenye yaleyo into kungaske ungasondeli kuba awunalo ulwazi lwentoba inkulu kangakanani le ngxabano, iqaliswe yintoni, iyopheliswa yintoni. Kungabhere intoba uthini, uthi uyibona uyibukela ungasondeli .

Ayinoba ngumbono omhle kuba ayizubakho indawo yofaka iprem xa useteksini, kwaye isenoba ukuba uyifakile izohlala ecwakwakho into ethetha uba uzobhatalela isitulo esingahlelanga mntu esihleli ecakwakho. Kungabhetere umbeleka umntana xa uhamba naye ukuze ukwazi uhlala kakuhle. Kwaye iprem izokuxhakazelisa, uhamba nomntwana ngapha, uphethe neento zakhe ngapha nezakho, kwaneprem ngaphezu koko. Asikho nesiqiniseko sentoba ukhona umntu ozokuncedisa intoba uyingenise iprem eteksini uphinde uyikhuphe kwakhona.